Hobane segompienong re sebedisa data fa re batla tiro, fa re senka tiro re sebedisa data hobane go berekisa data fa o senka tiro go na le mosola go feta ge motho a tswa ka lelapeng a ile go batla tiro. Ga o batla tiro o berekisa data ya gago o kgona go bona mo, mo founung gore o ka kry-a kae mosebetsi le gore mosebetsi o o batlang ke o mofeng. Go gantsi o ka kry-a mosebetsi fa o berekisa data, ke ka moo fa batho ba sena tšhelete or madi a go ira a go reka data ba ba feletsa ba sa bereke hobane mmereko o kry-a mo inthanete.

Nna ke sebedisa data go tsena inthanete, data e ke e berekisang ke ya Telkom-o ke reka gantsi ya eighteen rand, ya eighteen ranta gantsi ya eo ke e rekang ya eighteen ranta e mfa gig e le tee, gig e le enngwe, one gig. Gore ke reke ya Telkom ke hobane e tseya nako e telele ebile ga e fele ka pela. E nthusa gore ke tsene internet ke kgone go sekasekana le tiro.

Data e ke e sebedisitseng mo kgweding e ka dira diranta di le lekgolo mo kgweding, yona ke e sebesisa ka lobaka la go tsena inthanete ke ba ke senkesenke tiro. Fa o reka data o tshwanetse go tseba pele gore e tla fitlha sebaka se se kana kanang le gore a o tla kgona go e duela hobane ga di lekane ka tuelo, go na le ya ko tlhwatlhwa ya kwa dimo go na le ya ko tlhwatlhwa ya ko tlase empa ya ko tlhwatlhwa ya kodimo ke yona e e le goreng e dula sebaka o ka e .

Data ya di gig e nka ratang go go e sebedisa ka kgwedi yotlhe ke twenty-five gigs, twenty-five gig somepedi tlhano eo nka ratang go e berekisa ka kgwedi hobane nna a ke berekise data e ntsi e ka dira gore ke tsene kgwedi e otlhe ebile nka rata go e kry-a ka letsatsi le lengwe la mathomo le lengwe le lengwe la kgwedi tsatsi la mathomo.

Mosola wa five G o botlhokwa thata gobane fa o berekisa five G o ka se fete ke melaetsa mo founong ge motho ao founela o tla kgona go tshwara phone o utlwelle gore a reng le fa o ntse o apply-a o tsene inthanete o tle o kgona go dira ka bonako le fa o tshameka metshameko ya go tshwana le di-Aviator kgotsa di-Betway o tla kgona go cash-a out e sa le nako gore o ske be wa dira phoso. five G e botlhokwa thata ge go diragala jang?

Fa a kenya PIN fa a kenya mafaratlhatlha a gage mo mogaleng wa gae o montšhwa tshwanetse gore a lebelle pampitshana e a e rekileng ya airtime ya gage go nale sengwe ba bitsiwang gore ke PIN o tshwanetse gore PIN a e tobetse di mo dinomorong tsa gage tsa mogala fa a fetsa e tlo tsena.

Fa data ya me e ka fela ka pela nka tsamaya ka ya go reka e nngwe go ya ka nna gore data yaka e bolokege nka dira, nka netefatsa gore ke tima dingwe tse di le gore dira dija data ka pela, dingwe tse ke sa di tlhokeng go tshwana le di game dilo tseo di bitsiwa backgrond data ke tsona di irang gore data ya gago e fele mme o sa e berekise botlhokwa ba gore e fele. Di App-e tse dingwe tse ke a ditima, ke tima data ya teng ke ka moo nka bolokang data yaka.

Ga ke ya lebenkeleng ke reka mowa, mme ke o fetole ke o dire data hobane fa ke reka mowa ke kry-a mowa o mongwe gape wa mahala, ga ke fetsa moya o wa mahala ke kgona go go berekisa go founa o ke go rekileng waka ke reke data empa fa o reka o reka data o le lebenkeleng ba ka se gofe mowa wa mahala, ke ka moo o ke rekang mowa ke o fetole o be data gore ka go ko kry-ileng wa mahala ke kgone go founa.